Yingoba abantu yingoba abantu sebeke baphathwa kakhulu umkhuhlane. Lo mkhuhlane okuphatha ungapheli, yingakho abantu bekhala ngokuthi bajova bajovela i-COVID-19 kodwa baba nemikhuhlane.

Izinzuzo zokuthi uhlolele isimo sakho se-HIV kusenesikhathi ukuthi uzobe wazi ukuthi kwenzakalani ngempilo yakho. Futhi uma kukuthi uthole ukuthi usunaso isandulela ngculazi uzoqala amaphilisi akho. Nokwazi-ke i-CD four count yakho.

Ukuthi wenze izimvo zasemakhaya njengokuthi ukwazi ukuthi njalo ngesonto ugqume mhlampe kabili noma kathathu ngogamtrini. Nakhona kuyayehlisa isifo se-TB.

Ile nselela yokuthi uma ngabe mhlampe umuntu kushaye usuku lakhe lokuthi aye emtholampilo uma efika emtholampilo kuthiwa imijovo ayikho akophinde abuye ngelinye ilanga. Uma ebuyela ukuthi imali akasenayo ebenemali yosuku lakhe nje kuphela.

Ukuthi bahambele izindawo la kuhleli khona kuhlezi kugcwele abantu besilisa. Lezo zindawo ila abaphuza khona, nala aphinde badlale khona amadayi njengasemarenki. La khona kuhlezi kunabantu besilisa kuphela.

Fundi ayevukwe isifo sakhe sokuthi ahayize ngamsiza ngokuthi ngimthandazelele amanzi bese ngamphuzise. Ilona sizo engamusiza ngalo wakhona ukuthi adambisa kancane isifo sakhe, kwayima kubizwa abazali.

Engabhekana nazo ukuthi ngicime ugesi ebusuku kuphela uma ngabe abantu sebelele sebesemakhaya. Isikhathi engingaqala ngaso ukucima ugesi u-five ntambama noma u-eight ntambama. Ngize uvule futhi ngoseveni ekuseni.

Yilezi iy'nselelo zokuthi ngithi ngiyacima umlilo ebhilidini phezulu, uphinde kuqala omunye ngenzansi. Ngingadinga amapayipi amaningi futhi ngingadinga abantu abaningi abazongilekelela.

Izikole ezahlukene kanye nezilungiselo zemfundo zibhekana nemfundo eyisisekelo yosizo lokuqala kanye nokukhuthaza kolwazi lempilo ngokuthi bafundise abafundi besebancane mayelana nempilo futhi nokuthi iziphi izinto ezibalulekile empilweni.

Umthelela okumelana nemithi kozakwethu ile yokuthi umuntu uyahamba aye enyangeni, kanti nomunye uye enyangeni bese kugula lo ongahambanga waya enyangeni.

Ngoba abatshelwa ukuthi-ke umuntu wesilisa akayinaki impilo yakhe uma ngabe eyinaka impilo yakhe ubawikhi futhi abantu besilisa banokuzicabangela nje ukuthi bona bazosizwa amakhambi esintu kuphela.

UThabo into engamsiza ukuthi ahambe eye emtholampilo ezokhona ukuthi abhekwe abahlengikazi ukuthi uphethwe yini.

Ngingaqale ngichaze uhlobo lwezimoto ezishayisene. Okwesibili, ngichaze abantu ekade bekhona phakathi ezimotweni, ukuthi isimo sabo sikanjani futhi bebebangaki. Bese ngiyasho ukuthi usizo oluphuthumayo selukhona esigamekweni.

Ejensi ahlukene kwensizakalo zezokwelapha ephuthumayo nokusabela kwawo ekushayiseneni kwezimoto emgwaqeni omkhulu, kungaba i-ambulensi kuphinde kube imoto yamaphoyisa. Imoto yamaphoyisa ingafika kuqala bese sekulandela i-ambulensi.

Imbangela yokucima kwagesi kungaba ukuthi abantu abaningi barobile eduzane nala kusebenza khona ugesi okuqinisekisa khona ukusebenza okuqhubekayo phakathi kokucima kagesi.

Indlela umama angayisebenzisa ukuze imithi yakhe ifinyelele kalula kuyena ukuthi ahambe umtholampilo oseduzane naye. Uma ngabe engahambi enemishanguzo etholakala kude acele ukuthi bamsondezele emtholampilo oseduzane naye.

Ama-ejensi ahlukene wensizakalo wezokwelapha eziphuthumayo nokusabela kwawo okushiyaneni kwezimoto emgwaqeni emikhulu ile yokuthi kumele kufike amaphoyisa kanye ne-ambulensi. Amaphoyisa azobe esizana kanye nabe-ambulensi ukuze bathole ukuthi iziphi izimoto ezihlimazene.

Izinzuzo zokuthi abantu bathole isibhamu se-COVID-19, ukuze baqhubeke nokusebenza ehhovisi ukuthi kumele bonke bantu bagonyelwe umkhuhlane futhi bavikeleleke kahle. Uma ngabe ungagomeliwe wena kuzoba lula ukuthi uthole lo mkhuhlane owubuhanguhangu.

Ile yokuthi onompilo babahambele emakhaya ngoba yonke indawo inabantu abawonompilo abahambela abantu abakhubazekile.

Ngokuthi ngibheke ukuthi ingane le encane ilimazeke kuphi nala eyopha khona kakhulu bese kuyima ngisiza nge-first aid kit.

Cha, uMbali akumele ahlale ekhaya. UMbali kumele ayohlala emitholampilo la azokhona khona ukuthi ahlaliswe khona yedwa ngoba uma ngabe ehleli nabantu uzobathelela nge-COVID-19.

Ngingakwenza ngokuthi ngiqale ngimtshele ukuthi kumele azithande yena futhi kumele azamukele yena before acabange ukuthi abanye abantu bangaphandle bazomamukela. Uma ngabe esezithandani yena esezamukele yena kungaba lula ukuthi abantu bangaphandle bamuthande.

Lo wesifazane kungamele ukuthi aqale azame ukuyiphuza futhi le mbiza le, ukuze ezobona ukuthi iyamsiza yini. Uma ngabe ingamsizi ayiyeke phansi.

Ukubaluleka kokusekelwa ngokomqondo nangokozwelo kubantu abakhubazekile kunamasu okungenelela angasetshenziswa ilawa okuthi abantu abaseduzane nabantu abakhubazekile bayicabange into abazoyisho kubo futhi bazi ukuthi bona abaphili njengabo babathande.

Okubalulekile ukuthi iziguli zikwenze uma zisola ukuthi imithi awusebenzi ngendlela efanele ukuthi bahambe baye emtholampilo bafike batshele onesi yilapho khona onesi asebezobasiza khona ngemithi yabo.

singakhona ukuthi sibhekane nesimo esiphuthumayo esibuhlungu noma esicindezelayo ikakhulukazi uma silwela ukubhekana nemiphumelo engokozwelo emotionally ngokuthi sikwazi ukuthi sizibheka kanjani sona uqobo.

Umuntu okhubazekile ngingamesekela ngokuthi ngimamukele, ngimufundise futhi ukuzamukela yena ukuze bezokwazi ukuthi bazisaphothe emotional nanoma izici benazo koda azi ukuthi leso sici simenze ahluke kubona bonke abantu, ngoba akekho omunye umuntu onaleso sici.

Ngingafika ngosuku ngingashongo ukuze ngizobona kahle ukuthi iziguli ziphatheka kanjani. Uma ngifika ngigqokise nje okomuntu ozobuyela mhlampe ukuyotheza uma ngabe ngibuya ngifike uma ngifika ngihlale nomphakathi ngigrese kanye nabo ukuze ngizobona kahle ukuthi yonke into yenzeka kanjani.

Ukuze uThabo azi ukuthi uphethwe i-COVID-19 noma cha kungamele ahambe aye emtholampilo la azofika khona athole khona onesi bezomhlola.

Ukuze bafake ipayipi lomlilo esimeni sokusabela ezimeni eziphuthumayo, kungamele baqale babheke ukuthi umlilo uqale ngakuphi. Futhi ikuphi la omkhulu khona bazoqala ngepayipi balifake la oqala ngakhona osemncane khona umlilo. Kuyima bekhuphukela la osukhona umkhulu khona.